Ininzi kakhulu. Abanye abantu abakudalelwanga kwa ukufunda nje iincwadi. Mhlawumbi ngezemidlalo ungazibona usendaweni ekude, kuthi kanti yiyona nto iza kutyisa ebomini.

Ndidibana nabahlobo bam sincokole, sibaliselane izinto ebezisenzeka esikolweni. Sitsho sithethe nangento ekufuneka siyenzile. Umzekelo, singabantu abathanda ukucula, siqambe amaculo amatsha.

Ndingandisa umthetho kamakulinganwe ngokwebala. Ukuba bahlanu abaza kudlala ebaleni ingabantu be-rugby, kufuneka babe babini abamnyama, babe babini abamhlophe, abe mnye oweNdiya ukuze wonke umntu abe nako ukuyidlala i-rugby ekhululekile. Ingabi ngathi liqela labantu abathile.

Ndingasusa i-crocodile roll ukuqinisekisa ukhuselo kubadlali.

Umdlalo webhola ekhatywayo siyawuthanda kakhulu silusapho lwam. Side singamaqela ohlukeneyo amabini kwalapha endlini. Kuba mnandi kube njeya ke xa kudlala amaqela ethu ngokuba kuyahlekwana.

Ndingamnceda ngokuthi ndimthengele ikiti, ndimkhangelise nabadlali ukuze ukuba xa ebafumene abadlali, babe nomdla ngoba kaloku bazabe benxibe izinto ezifanayo.

Umdlalo wetenesi, i-volleyball, i-basketball kwakunye nomdlalo wokudada. Inqabile loo midlalo kwiindawo esihlala kuzo. Ukuba ingakhe iziswe kwezi ndawo sikuzo, inene bangayithanda abantu abatsha.

Ngokuthi siyokubukela amaqela ebhola ekhatywayo adlalwa ngabantwana. Enye into esiyithandayo kukuba abantwana baye babe nomdaniso, kukhutshiswane. Okanye bacule, bekhuphisana nalapho. Iyasonwabisa ke loo nto.

Hayi, andinakulunga tu ukudlala umbhoxo. Kaloku mna ndingumntu ozithambeleyo, ozinqineleyo ibhetyebhetye. Ndingayimela into yokuwiswa ngala madoda? Angekhe.

Yinyaniso emsulwa leyo. Kaloku xa usenza into oyithandayo uphila ubomi obupheleleyo. Uthi uvuka nje ube unoncumo ngoba uyayazi ukuba uyokwenza laa nto uyithandayo. Yile nto kubalulekile ukuba wenze le nto uyithandayo ukuze uyiphile.

Kukuba sindwendwele kwikhaya labantwana abangenabazali. Safika sabanika esikwazileyo ukubanika. Izinto ezifana nokutya kwakunye neempahla. Iyandonwabisa ke loo nto, ukunikela nje yinto endiyithandayo.

Kukugxila ezincwadini zam. Kaloku iincwadi ziyedlula, abahlobo abadluli. Iincwadi likamva lobomi bam, sisitixo sekamva lam. Xa ndigxile kuzo ndiza kuba ngumntu ebomini.

Ndingakhetha uJulian Montoya angene endaweni kaSiya Kolisi.

Liqela lerabhi iSpringboks. Liyazinikela xa lidlala, lisinika umdla kakhulu wokuba masilijonge ngokuba ixesha elinintsi lona lidlala ngamandla alo onke. Liba nomfutho nje xa lidlalayo, lithi ndijonge.

Ndingabacebisa ukuba bazivocavoce okanye i-gym, ngabula makhumsha, ukuze emini badlale ibhola ekhatywayo. Ukuze bahlale besengqondweni, besempilweni.

Ndicela umzali wam andincedise kumsebenzi lo wasekhaya. Xa ngaba ndisohluleka ndiyamxelela utishala esikolweni ukuba ingathi ndiyohluleka ngulo msebenzi.

Akhonto ibaluleke njengo xhaswa ngabazali xa usenza into, ingakumbi esikolweni. Iphinde ibe yimidlalo, uve lamayeyeye enziwa ngabazali benu. Anika ihlombe kaloku nokuqinisekisa ukuba abantwana bayazithemba.